Eo yona ha kena bothata le yona hobane ke ya utlwisisa, ke tswa moo ke tjhelete e ke tsebang feela hore e tlameha etswe.

Moreki, kenya karete ya banka ya hao ho sloot for Karete ya ATM kgetha puo eo o batlang ho e sebedisa. Kenya nomoro ya hao ya karete ya banka, e leng PIN Kgetha tshebetso eo o batlang ho e etsa. Kgetha tjhelete eo o batlang ho e ntsha netefatsa hore tjhelete eo ke yona.

Ha o hloka ho bula bukana ya banka seo o tlamehang ho se etsa ke hore o ye bankeng ha o ya bankeng, o ya o tshwere tokomane ya boitsebiso le phone ya hao feela.

Dumela banka ke fumane molaetsa o reng? Tjhelete e tlameha ho dula ka mehla account-ong e leng hore ke ne ke tswa motjhining hona jwale ke leka ho ntsha di road ntate mashome a tsheletseng account-ong ya ka e feela, molaetsa ona o siile o nsiile ke sa utlwisisi hore ho etsahalang ne ke kopa le nhlalosetse hanyenyana ke tsebe ho utlwisisa taba ena.

Ke utlwa ke sa kgotsofala ka hobane ha se ka mokgwa oo ke dumellang le kadimo ya tjhelete ka teng. Empa ha dipampiri di fitlha di fihla ka tsela e ngwe e ngsiang, ke maketse hore ekaba ho so etsahalang jwalo.

Ke nahana hore ka mokgwa oo ke utlwisisang ka teng ke hore, jwalo ka o beha meja mosebetsing, o se o tla thola bikinyana menehelo kgwedi le kgwedi eo e tla kgonang ho phedisa jwalo ka ha o no ntso o iphelela.

Dumela banka ke founa mabapi le le leeto leo re batlang ho le nka le ba lelapa la ka le ya Mauritius jwalo ka ha ele nako ya phomolo mesebetsing. nna le ba lelapa la ka, re rerile ho ya Mauritius. Ho ya ikhutsa hanyane jwale tje ne re batla ho tseba mokgwa o ka re sebeletsang hantle ke ofe hore re be le tjhelete eo re ka e sebedisang ho re le kwana.

Aa nna ke motho a dulang moo ke ipehileng teng ha ke fihle ke sebedise monyetla ho feta tekano monyetla ke ho sebedisa ka mokgo o tlamehang ho sebetsa ka teng.

Motswalle ha ele hore o batla karata ya sekoloto e bule ho e bileng wa hao ho tlo nolofatsa dintho hobane ha se o tshwanela ho patala tjhelete jwang ha o e patale e be kaofela jwalo. Ho tla nnwe feela ho hule hanyane hanyane hanyane le teng o ka se bone letho hore ho ya hulwa tjhelete eo.

Dumela Insurance, Ke bone Television eng ho ntso ho bapatswa Life cover ena ya lona e kgethehileng, ka utlwa e nkga shahlile haholo. Jwale ne ke batla ho tseba hore jwalo ka ha nna lelapeng la ka re le bahlano, tshelela ka nna eka ekare nka bokae le ka re batla bokae ebile ho premium eo le re kenyang ho yona premium ya pele ebe e re tshwaretseng e betere ke efeng ho ya ka lona.

Dumela dumela theosa matshwafo eseng hore ha e atlehe ka tsela e feng empa feela o tlameha o kgole tjhelete e itseng. Hore re kgone ho o fa kopo eo ya sekoloto eo oe batlang ntle le ho fumana tjhelete e kaalo ha o no kgona ho e thola sekoloto sa tjhelete eo hobane ho se ho shebuwe hore e lo hulwa jwang. O sale jwang hore o kgone ho phela.

UIF ke letlolo la puso ya Afrika Borwa le fanang ka thuso ya nakwana ho basebetsi kapa ba sa kgoneng ho sebetsa ka lebaka la maemo a itseng a kang boimana, ka mohaule, matsatsi a phomolo, a botsofadi kapa lefu. Ho ume sokodisa o ka leka ho netefatsa boemo ba kopo ya hao ya UIF le Lefapha la Mosebetsi le Basebetsi kapa ka setshelo sa basebetsi kapa ka mohala wa UIF.

Ho na le eo o ka kgonang ho kena ho yona, o e sebedise nako enngwe le enngwe e nang le interest ya two percent ho isa ho six point twenty-five percent. Ho na le e leng hore o tlameha ho fa banka nako e kang matsatsi a supa kapa matsatsi a mashome a mararo le metso e mmedi. Pele o ka tseba ho thola tjhelete ya hao e nang le interest e kang four percent ho isa ho seven point fifty, five percent ho be le eo o ka behang tjhelete account eo o ka e behang nakong e kang kgwedi tse tshelela ho isa kgweding tse mashome a tshelela e nang le interest e lekanang two percent ho isa ho eight point, sixty percent.